Ukuthi ukwenza imali ngokuthanda kwakho kungaba kuhle kakhulu, ngoba kuhlanganisa ukujabula nokuphumelela. ULiyanda ubonisa ukuthi, kungenzeka uma unothando olujulile ngomsebenzi wakho, futhi ukugxila ekuthuthukiseni amakhono akho ngokuphambene. Ukufinyelela kuleli zinga kudinga ukubekezela umsebenzi onzima nokuvumelana nesikhathi. Mina ngiyavuma ukuthi ngingathanda ukukwenza, kodwa ngifuna ukuqinisekisa ukuthi nginakho ulwazi nokuphikelela okudingekayo ukuze kube impumelelo.

Fundo ze-yoga eziku-inthanethi zithandwa kakhulu, futhi ngiye ngabona abanye bezivocavoca endlini, noma izinkundla zomphakathi lapho izifundo ziyaqina. Kwakukhona isikhathi engangicabanga ukuthi i-yoga akuyona into engiyenzayo, ngoba ngathola ukuthi kuzoba nzima, kodwa uma ngizamile, ngathola ukuthi iphakamisa isimo sempilo yami, futhi kube nomthelela omuhle emzimbeni nasengqondweni. Lokhu kwangijabulisa kakhulu.

Uma nginethuba lokunikela ihora nsuku zonke, ngingakhetha ukwenza imisebenzi edinga amakhono okudala. Njengokubhala, ukudala okuqukethwe kwezokuxhumana, noma ukufundisa online. Lokhu kungenza imali ngenxa yokuthi kukhula kakhulu ukufunwa kwalezi zinsiza, futhi uma unolwazi oluhlobene nezidingo zentengiso, lokhu kungaba yindlela enhle yokuzitholela imali. Ngiyabona ukuthi uma ngithuthukisa amakhono ngingathola amathuba amaningi.

Khathi ngidlala ibhola lakanobhutshuzwayo, ngangigxile ngokuphelele. Ngazizwa ngikhululekile, ngikhuthazekile futhi nginomdlandla. Ukubambisana neqembu kwanginika umuzwa wokuba ingxenye yento enkulu kunami. Kwakhulisa ukuzethemba kwami. Ukugxila, kwangisiza ukuba ngikhohlwe konke okunye, ngazizwa nginamandla, futhi ngiyakwazi ukwenza kahle. Kwakuyisipiliyoni esijabulisayo nesikhumbulekayo.

Iy'kole zingaqinisekisa ukuqeqeshwa ngokwanele kwabaqeqeshi ngokubabhalisela izifundo ezisemthethweni zokuqinisekisa ukuphepha nosizo lokuqala, futhi zihlaziye ulwazi lwabo njalo. Lokhu kubalulekile ngoba kuqinisekisa ukuthi bayakwazi ukuphendula ngokushesha ezimeni eziphuthumayo. Bavikele izingane ezilimele futhi bagcine indawo yesikole iphephile. Ukuphuthuma nokuqonda kwabo kungasindisa izimpilo.